Ku titshemba swinene ku nga tsarisiwangi leswi swi endla leswaku loko va muganga va hlwela ku humesa mali na xilahlo xi endla leswaku xi teka nkarhi.

Ku kuma mimbuyelo ku aka rifuwo ra nkarhi lowu taka swo biha hileswaku mali yi nga lahleka.

U kuma mimbuyelo naswona u nga humesa mali nkarhi na nkarhi leswi u faneleke u swi tiva hileswaku mali yi na swipimelo.

U fanekele u va u ri na leswi landzelaka credit history proof of ID proof of payment switsundzuxo swa xikolo.

Xifunengeto xi katsa yini xana inshurense ya mina yi ta sungula ku tirha rini naswona ndzi ta hakela mali muni hi n'hweti.

Mali ya mpfuno swilo leswi nga funengetiwiki waiting period.

Ku hunguta ku tsandzeka ka mindyangu leyi holaka mali ya le hansi mfumo wu nga pfuna hi ndlela yo va nyika maendlelo na mali ya xilahlo.

Ku ringanela ka ntshunxeko ku va ku nga ri na vukheta eka swa timali ku kota ku kuma mali eka nkarhi wo tika.

Xana ku na nkucetelo wun'wana lowu nga endlekaka xana akhawunti leyi tirhisiwaka yini xana ndzi ta kota ku tirhisa akhawunti leyi na.

Leswi swi endla leswaku nhlayo ya vanhu lava va yaka e tiyunivhesiti yi ya ehenhla hikuva va tiva leswaku va ta kuma mali leyi nga ta va tirha kutani va kota ku hakela loko va sungula ku tirha.

Munghana wa mina Tsakani ndza swivona leswaku a wu lava ku ku lomba mali kambe xikombelo xa wena xi ariwile leswi ndzi nga ta ku lemukisa swona hileswaku a wu nga ta swi kota ku hakela mali hikuva yi ta yi ri na ti-interest loko yi u fanekele u yi tlherisa naswona u ta kuma leswaku ti-interest ta kona ti le henhla swinene a naswona swa endleka u nga swi koti ku fikelela nkarhi lowu va nga ta va va ku nyikile leswaku u kota ku hakela mali liya leswi swi nga endla leswaku i nghena endzeni ka tibuku ta ti-blacklist leswi nga ri ki kahle eka ti-credit score ta wena.

Ndzi nga kota ku xava ya ka old mutual hikuva yi na tipulani to hambanahambana naswona yi na mimbuyelo yo hlamarisa eka ndyangu naswona ndzi ta kota ku yi hakela.

Xava yindlu ya wena hi nhloko ku nga ri hi mbilu lulamisa timali ta wena u nga se endla home alone tshama wu swi tiva leswaku yindlu yo tsakisa ntsena kambe u fanekele u langutisa ndhawu leyi u yi xavaka eka yona.

Ndzi ta va komba leswaku tibangi ti tirhisa masungulo yo hlayiseka swinene swo fana na two factor authentication ndzi ta va komba leswaku bangi yi pfumelela wena n'winyi wa yona u yi tirhisa u ri wexe naswona yi hlayisekile swinene.

Yi papalata swikweleti yi hakela xilahlo yi tlhela yi seketela ndyangu hi nkarhi wa ntshikelelo.

Bangi ya vutomi nkarhi wa pulani rihanyo ra munhu ni malembe ya munhu.

Va kota ku xava swilo swo tala eka matiko ma le handle naswona swi hunguta mali yo famba ni ya swakudya.

U nyika vumbhoni byo amukeriwa exikolweni xa le henhla bangi yi cheka ti-credit score ta wena naswona va kambela leswaku u fanekele u va nyika ID ya wena.

E-e, a ndzi voni swi ri kahle swa antswa u ti hlayisela mali ya wena ku kondza yi fika laha u lavaka yi fika kona hikuva loko u lomba mali ebank yi vuya yi ri na ti-interest ta le henhla swinene naswona swi ta ku tekela nkarhi leswaku u yi hakela.

Yi katsa mali ya mpfuno bokisi ndhawu ya ku lahla swakudya ni mahlevo leswi swi endla leswaku va ndyangu va va na ku olova loko swi ta eka ku lahla murhandziwa wa vona.

Vika rifu eka khampani ya insurance u tumbuluxa ti-document naswona va insurance va ta endla ku kambisisa ku kutani va kota ku ku nyika mali ya wena.

Ku pfumaleka ka ti-cellphone ngopfungopfu ti-smartphone kumbe ka internet vanhu va tlhela va chava ku lahlekeriwa hi mali ya vona.

Va fanekele va kambisisa leswaku mutswari u hola mali muni hi lembe naswona credit score ya yena yi yimise ku yini na leswaku u ta swi kota ku hakela mali loko va n'wi lomba ke naswona swi ta n'wi tekela nkarhi wo leha ku fika kwini.

Pholisi leyi yi khavhara vanhu va ku fika malembe ya naswona yi ta kota ku khavhara ndyangu wa mina xikan'we ni vantshwa va mina na yi teka malembe mangani ku hakela ndzi ta swi kota ku kuma mali ya mina loko ndzo lahlekeriwa hi murhandziwa wa mina na.

Ina munhu loyi a nga na vutsoniwa a nga swi kota ku hlawula ndzindzakhombo leyi fambelanaka na swa na leswi yena a swi rhandzaka a nga hlawula tipulani leyi pulani leyi yi fambelanaka na yena na ntirho na leswi yena a swi rhandzaka.

E-e, a ndzi nge koti ku n'wi nyika hikokwalaho ka leswaku adirese yi fambisana ni vumbhoni bya laha munhu a tshamaka kona va ta lava swilo swa ku fana na ti-invoice leswi fambelanaka na vuxokoxoko bya mina yena u fanekele a tirhisa swa yena.

Mpfuno wo ringanela mali yo hakela nkarhi yo hakela ni milawu ya yona.

Loko u tsandzeka ku hakela va ta va ta emutini wa wena va ta ku chuhisela kumbe va nyika veka vutomi bya wena enghozini hi ku ku tekela swilo swa wena.

Ku sirhelela ka akhawunti ku tirhisiwa ka security alert ni ku sirhelela private information.

Ku tsala swilaveko swa wena ehansi ku pfuna ku hlela ku tikuma u papalata ku hunguteka ka mali naswona swi tlhela swi endla leswaku u swi tiva leswi u swi lavaka.

E-e a hi mianakanyo leyinene hikuva loko mali yi nghena ka joint account i ya n'wina hinkwenu ni loko ko tshuka ku vile na swin'wana exikarhi ka n'wina mali yi ta hlengiwa ku fana ni loko mi sungula ku yi veka kutani yi averiwa exikarhi ka n'wina. Leswi swi nga endleka leswaku wun'wani wa n'wina u chele mali yo tlula wun'wana leswi nga riki kahle.

Ti-stokvel-a ta pfuna leswaku munhu a hlayisa mali ya yena ni ndyangu wa yena. Ti endla leswaku ni loko wo tshuka u wele hi khombo u kota ku va na mali leyi nga ta ku pfuna eka khombo leri u va ka na rona.

E-e hi ndlela ya kahle hikuva swi endla leswaku munhu a tshama a ri karhi a ku kolota ni loko a ri karhi a ringeta ku ku hakela ntswalo wa wona a wu kahle naswona wu endla leswaku mabindzu ya ku tala ya onhaka.

Loko ku nga ri na ku tshembeka exikarhi ka mintshamisano sei endla leswaku mali yi nga hlayiseki. Vuhlayisi bya mali byi nge pfuki byi fikelerile laha vanhu va nga ta kota ku nyika van'wana va mitshamo leswaku va yi hlayisa hikuva a va tshembeki. Va nga anakanya leswaku va nga yiva mali yaleyo leswi nga riki kahle.

Ndzindzakhombo wa vutomi i swilo swa nkoka swinene leswi munhu a swi tlangelaka naswona swi kongomiwile eka vutomi bya yena bya siku na siku.

Swiphiqo swi katsa ku pfumaleka ka ku olova ka ku kota ku humesa mali swipimelo swa ku humesa mali.

U nga langutisa ti-monthly interest ta wena. Leswi swi endla leswaku u kota ku vona ntsengo lowu mali ya wena yi nga va na wona.

Akhawunti yo hlayisa mali yi endla leswaku u kota ku hlayisa mali naswona yi va na ntswalo kasi akhawunti ya credit yi endle leswaku u kota ku lomba mali naswona u tlhela u yi hakela yi ri na ntswalo.

Yi endla leswaku vanhu va nga ha tsutsumeli eswitolo kumbe etispaza shop ku xava airtime. Sweswi airtime ya wena u kota ku yi xava u titshamele endlwini ya wena naswona hi xihatla.

Ina u nga swi kota ku tirhisa khadi ra wena ra debit ku xava swilo eka inthanete. Thekinoloji tinyikile matimba yi olovisa swilo naswona u kota ku xava swilo leswi u nga u tshame endlwini ya wena swi nga bohi leswaku u ya exitolo.

Fixed akhawunti yi ku nyika vuhlayisi lebyi oloveke naswona yi ku nyika swipimelo leswaku u kota ku humesa mali ya wena endzhaku ka nkarhi wo karhi. A swi pfumeleriwi leswaku u humesa mali ya wena nkarhi wu nga si fika. Leswi swi endla leswaku munhu a va na na ku tinyiketela loko swi ta eka ku hlayisa mali.

Ndzi xewetile munghana wa mina tolo a ndzi yingisele xiyanimoya naswona ndzi twile va vulavula leswaku munhu a nga kota ku kuma khadi leriya ra credit card na mina a ndzi tsakela ku kuma ra mina leswaku ndzi ta kota ku hetisa yindlu liya ya mina ya mavayivayi. Xana wena a wu a wu ta ndzi lemukisa swa ku yini tanihi munghana wa mina.

Mali ya khomixini yi tiveka ku ri ti-tax kumbe ti-custom leti munhu a faneleke ku ti hakela leswaku nhundzu ya yena yi ta fika laha tikweni. Leswi endla leswaku ikhonomi ya hina yi nga yi ehansi swinene.

Loko munhu a hlayisa mali nkarhi wo leha yi va na ntswalo wa le henhla naswona swi endle leswaku munhu a tshama a ri na mali ya yena leyi hlayisekeke kahle.

Bangi ya inthanete swi nga endleka leswaku va kota ku yi hack-a kutani va nghena endzeni ka bangi ra wena va ku yivela mali loko i nga tirhisi ti-security passcode leti lavekaka.

Leswi swi endla leswaku u va na vuxokoxoko hi bangi leyi u lavaka ku yi pfula naswona u kota ku decide-a loko u wa u ya u lava ku ya emahlweni u yi pfula kumbe ku yi tirhisa.

Mina ndzi tirhisa discovery health yi ndzi pfuna loko ndzi ya eswibedhlele. Loko ndzi endle ti-operation to durha yi kota ku ndzi hakelela ni loko ndzi ya ndzi ya vona e dokodela yi kota ku hakela timali leti va ti lavaka.

Khadi ra swikweleti ri endla leswaku u kota ku xava swilo leswi u swi lavaka hi xikweleti naswona u ta u ta hakela endzhaku ka nkarhi.

Ndzi nga lava hi pfula bangi ya FNB. FNB yi ndzi khome kahle kusuka loko ndzi yi tirhisa kusuka le masungulweni. A yi ndzi nyiki swiphiqo naswona mali leyi va yi tekaka n'hweti na n'hweti yi le hansi swinene naswona ti-interest ta vona kumbe mintswalo ya vona yi kahle yi le henhla.

Ku lahlekeriwa hi mali loko ku va na ti mistake ku va ku nga ri na vumbhoni lebyaku munhu u hakerile.

Ndzi rhandza ku xava data ra hundred rhandi leri ndzi ri ndzi pusha-ka ku ku fikela loko n'hweti yi hela, data ra mina ndzi yi tirhisa ku nghena eka swa ti-social media ndzi lavana na mintirho.

A ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi khoma mabangi makhadi ya mabangi ya vona leswaku ndzi kota ku ti hakela loko siku ri fika.

Ina ndza pfumela vakulukumba a va koti ku ti hakelela hikuva a va ha tirhi leswi swi endle leswaku va kala mali kambe mpfumo wu nga kota ku va pfuna eka xiave lexi.

Loko munhu a ku rhumerile eWallet u ya eka bangi leyi a ku rhumeleke eka yona u fika u nghenisa nomboro ya riqingho leri a ta va ka a ri tirhisile, loko u heta u nghenisa pin eWallet ya le ka Capitec na ya le ka FNB a ti fani hikuva eka FNB munhu u fanekele ku va a rhejisitarile nomboro ya yena ya riqingho eka bangi yeleyo leswaku a kota ku ta ku rhumela yona kahle.

Gezani a nga ya exitolo a ya xava airtime kona leswaku va kota ku ta n'wi hatlisela kumbexana a nga swi kota ku nghena eka app ya yena ya bangi a xava ndzeni ka yona.

Xikweleti xa mali ya nkarhi wo leha i mali leyi munhu a yi lombanga ku nga va ebangi kumbe eka machonisa kutani va pfumelelana leswaku u ta yi vuyisa ha katsongokatsongo ku fikelela nkarhi lowu va nga twanana hi wona wu fika.

Va fanekele va swi tiva leswaku bangi yi ta va charge mali yo tala swinene leyi va nga ta yi vuyisela endzhaku ka loko va lombile mali leyi va lavaka ku xava yindlu hi yona, va nga swi kota ku ti seyivhela mali leyi va ti hlayisela yona ku kondza yi fika laha va lavaka ku yi fika kona kutani va kota ku ti xavela yindlu ya vona va nga zanga va yile ni le bangi ku ya lomba mali.

Loko ndzi xava data hi app ndzi nga tikuma ndzi ri na ntshikelelo wo lava ku xava data yo tala ku tlula leyi mina ndzi nga ti pimela yona hikuva ndzi ta va ndzi langutile mali leyi nga ta va yi ri ndzeni ka bangi.

Ndzi nga va tivisa hi nkoka wa ku hakela ndzindzakhombo na vona ndzi tlhela ndzi va tsundzuxa hi laha ndzindzakhombo wu nga va pfunaka ha swona loko vo tshuka ku va na murhandziwa wa vona loyi a lovaka.

Leswi swi endla leswaku ni loko vo tshuka va wela hi khombo va va va ri na mali leyi nga ta kota ku va hlayisa eka nkarhi wolowo.

Machonisa i munhu loyi a lombaka vanhu mali, loko ndzo tshuka ndzi va machonisi a ndzi ta tivisa vanhu va mina leswaku mali munhu i fanekele a hakela hi nkarhi lowu a nyikiweke wona leswaku hi nga vi na ku holova exikarhi ka hina.

Leswi swi endla leswaku u nga tshuki u nga u kanganyetiwa hi ku hela ka data wa ha ri exikarhi ka ntirho wa wena, swi endla leswaku u tikuma u ri munhu loyi a nga na ntiyiso eka ntirho wa yena.

Loko movha ya wena yo tshuka yi vile na khombo kumbe yi wele hi khombo swilo swo fana na ti-accident, loko u nga ri na ndzindzakhombo a wu nga swi koti ku lunghisa movha ya wena ende naswona u nge kumi ku pfuneka hi xihatla.

E-e ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle loko movha wu tirhisiwile hi xikoloto munhu u fanekele ku wu xava hi mali leyi heleleke, leswi a kota ku vona leswaku movha lowu wu tirhisiwa ku yini naswona wu na nkoka ke naswona wu hlayisekile xa.

Loko munhu a pfala akhawunti xikombiso akhawunti ya Capitec kumbe ya FNB u fanekele ku endzela bangi ya yena kutani a fika a va tivisa leswaku yena u lava ku pfala bangi naswona a va nyika swivangelo swa yena kutani va ta n'wi pfuna ku a yi pfala.

Va nga ku hlamusela leswaku ntsengo lowu u wu kumaka entirhweni wu fanekele wu hundza nine thousand leswaku u kota ku ta qualify ku teka movha naswona credit score ya wena yi fanekele yi va yi ri eka xiyimo xa kahle.

Vanhu va kota ku sendelana timali va ri kule na kule hi ku tirhisa thekinoloji leswi vitaniwaka ti-mobile app, va nga endla ti-cash send kumbe ti-eWallet leswi swi endle leswaku vutomi byi olova swinene.

Ina swi na nkoka swinene hikuva leswi swi endla leswaku ndyangu wu kota ku hlayisa mali.

Akhawunti ya bindzu yi endla leswaku u kota ku hlayisa mali ya wena ya bindzu naswona u kota ku ku vona leswaku pulani ya mali yi tirhisa ku yini.